Bafiki ngeskhathi esifaneleko ngombana, uthola abantu bathathwa ziinkhukhula. Abantu akumele basize bathole kibo irhelebho bangakafiki. Abantu bakhukhule bakhambe namanzi, begodu lokho kufaka imindeni eminengi esihlungweni, ngombana iimdeni isala ingasenamizi, ingasenala yokubalekela khona, begodu abantwana basala bangasena babelethi, uthole umzomunye urhurhulwe mamanzi woke, kuselu umntwana omncani ongakghoni nokuphela, ungakghona nokwenza litho. Usele yedwa phakathi emndenini loyo, nguye yedwa osindileko. Uyokwenzanjani, ngombana woku umndenakhe urhurhulwe mamanzi. Alisirhelebhi isizo ekumele silithole ngeskhathi.

Emaplasini kufanele bonyana babenzele yabo iimtholampilo, ngombana bona bakude khulu. Bathatha iskhathi bonyana bakwazi ukufika emitholampilo eseduze. Ngalokho kufanele bonyana babenzele iimtholampilo, yabo eseduze nabo, eendaweni zabo. Lokhu kuzobarhelebha khulu, ngombana emaplasini baberega ngezinto ezilimazako. Bazokwazi bonyana nawulimileko bakusondeze eduze, ngombana nayikhona la eduze itliniga.

Umphakathi kufanele ufundiswe bonyana abantu abagula ngokomkhumbulo bayafana nathi, kodwana bona abafani ngeengqondo, kodwana babantu nje ngathi. Kufanele bonyana sifunde ukuhlala nabo, siphila nabo, ngombana nabo babantu. Banelungelo lokobana baditjhe nathi, siphile nabo soke, ngombana naso balahla sobalahlelu bani, nabo babantu abadingelako emphakathini. Umphakathi ufanele ufundiswe ngezinto ezifana njengalezi, umbuso ungenelele urhelebhe umphakathi, ukuze umphakathi ungaqotjhi abanya abantu.

Umlanga yisihlahla samalonda esirhelebha khulu emalondeni, nawunamalonda. Siyarhelebha bonyana amalonda la, asuke masinyana ngaphakathi ngendeni. Ngombana amalonda angendeni, Akukghoneki bonyana ukghone ukuthi uwasuse, kufanele usele umlanga akwazi ukusukela wona ngendeni, begodu isihlahla sirhelebha khulukhulu ebantwaneni, ngombana abantwana ngibo abathanda ukuvela amalonda ngendeni. Manje nabasele isihlahla lesi esifana nomlanga siyabarhelebha bonyana bakwazi ukuthi sitjhise iinlondezi ezingendeni.

Mthelela emimbi khulu, ngombana abakghoni bonyana basilethele imitjhoga eduze endaweni yangekhethu, ngombana iindlela zethu zimbi khulu, abakghoni bonyana bakhambe kizo, zimbi iinkoloyi ziyawela, ezinye zithathwa mamanzi, ngalokho, ingakho singakghoni bonyana sitholi irhelebho eliseduze. Bayabalala bathi iindlela zethu zimbi, abakghoni ukukhamba. Umasipala ngathi angangenelela asirhelebhe alungise iindlela zethu, bakwazi ukuthi irhelebho lifike kithi ngeskhathi, ngombana nabangenzi njalo sazokulahlekelwa babantu abanengi esibathandako ngendaba zezulu.

Awa abantwaba kufanele bonyana basuswe eendaweni eseenkhukhuleni, ngombana kuyingozi khulu ukwakhela duze neskhukhula nofana nalapho, lapho amanzi adlula khona. Umzakho akwazi ukuhlala kuhle uyokutlhala, ngombana amanzi azokufika azokukhukhula athathumzakho. Kufanele bonyana batjhiftiswe eendaweni ezifana njengalezo. Urhulumende ubatholele indawo ererhe, lakhona bangahloma khona imizi yabo bahlale, ngaphandle kokutshwenywa ziinkhukhula, ngombana skhumbule iinkhukhula nazifikileko ziyabulala, bakhona abantu abalahlekelwa buphilo babo.

Iye sona ngingasithenga, ngombana amagedla nawo ayakghona, bonyana abone bonyana uphethwe yini. Bayakghona bonyana basize, basize nawugulako nofana nawumuntu ophathekileko. Bazokukghona bonyana bakusize, iye ngingasithenga sona, ngombana angeke ngazi bonyana songiberegela nofana njani.

Indlela elula kukobana umbuso uthumele iinkoloyi ezikhulu, ezokghona bonyana zingene eendaweni zemaplasini, ngombana umbuso ukuthumela iinkoloyi ezincani. Iinkoloyezi, azikghoni bonyana zidlule, ngombana iindlela zemaplasini zimbi khulu. Kufuneka iinkoloyi eziqinileko, zokwazi ukukhamba, zona ngombana angeke zadobha ikinga, zona zokudlula zilethe iinhlahla. Lezi iinkoloyi ezincancanezi, azikghoni bonyana zifike, ngombana zona zincancani, begodu azikghoni ukudlula emgodini emikhulu esinayo, enarheni yangekhethu.

Ibaqala kuhle, ngombana bayazi bonyana ngibo abantu abazokuthola kibo irhelebho. Abantu labo, bayarhelebha abakwazi bonyana bangalwa nabo, bazi endaweni leyo ukuzobarhelebha, nangekhe baba amukele kuhle, abantu laba angekhe bakghone, bonyana babarhelebhe. Kuzokufuneka bonyana bazithobe, nakuza ebantwini abafuna irhelebho, ngombana bona nangabe bazokuya phezulu, angeke bakghonu ukubarhelebha kuzokufuneka ukuthi baziphathe kuhle.

Bazithathela ehloko ngombana, sebakghona nokuthi benze iinkolo, lapho khona abantu bakhambe bayozifundisa ngeenhlahla zesintu, begodu sezisemthethweni, uyakghona bonyana uvule irhwebo lakho, begodu utlolise, uthi nawuqeda ukutlolisa ulifake ngaphasi ihlelo lakho, laziwe unehlelo. Ukwazi bonyana ukghone ukuthengisa kuhle, iinhlahla zakho zesintu, begodu kuneenkolo lapho khona, bafundisa khona ngeenhlahla zesintu.

Kubalulekile ngombana iimphakathi yemakhaya ayikghoni, bonyana iye eemtholapilo iyozi qalisa bonyana injani. Kufanelekile bonyana ithathe imitjhoga, ngombana ngemakhaya la, awazi bonyana badla ukudla okurerhe, nofana bathola amanzi acwengekileko, okufana neendaweni ezifana nedrobheni. Ngaleyondlela kufanele bonyana bahlale basela imitjhoga ukuze bangaguli msinyana.

Iye abantu bangedorobheni, irhelebho balithola masinyana, ngombana bona baseduze, neendawo lapho khona irhelebho likhona masinyana. Abantu beendaweni zemakhaya bona, irhelebho abalitholi masinyana, ngombana bakude nama-embulensi, begodu bakude neembhedlela. Ngalokho kwenza bonyana izinto zabo zibestararha, begodu i-ambulensi ithathe iskhathi bonyana ibarhelebhe.

yabantu bembaji, nguMahlangu. Uqakatheke ngani na? Uqakatheke ngombana urhelebha abantu besilisa bonyana bangaguli, begodu bangaphathwa gula kwamathambo msinyana. Uyabarhelebha, khulukhulu urhelebha amaqhegu, ngombana ngibo abantu esele sebakhule khulukhulu abangasakghoni ukwenza izinto khulukhulu. Ngalokho uyabarhelebha, bonyana bakghone ukwenza izinto, bakhululekile.

Mina ngokubona kwami angekhe kwenzeka, ngombana emtholampilo bona, abazifuni izinto zeenyanga naninani, bona bafuna izinto zeskhuwa, angiboni bonyana bazokhambela nazo. Abantu abazokhabelana nakho lokhu, babantu abanzima, ngombana ngibo vele abantu beenyanga, mara angiboni bonyana amakhuwa azoyisapota iindaba yabo leyo.

Iye bayakholelwa, ngombana bayafuna nabo, ukuzibandakanya phezu kwakho lokho, ngombana kuqakathekile bonyana bafunde, ngesondo labo lamadoda. Ngombana lokhu kuyokurhelebha bona, ekukhambeni kweskhathi. Nabangafuni ukuba ukuzibandakanya esondweni leli, bazozithola basekingeni. Ngombana lokhu abakwenzako barhelebha bona, nekusasa labo ukuthi babererhe.

Mtjhoga kufanele uselwe mumuntu o-busy ngawematanzi nofana inyanga yakho yesikhethu, nofana inyanga yakho yobudorhodere. Ngiyo ekumele isele isihlahla seskhethu ntanzi, ukuze nawe ungasabi bonyana usisele. Nofana nangabe siyabulala sithome ngaye sibulale, singathomi ngawe. Yena athome asizwe bonyana silungile bonyana singaselwa na.

Emzimbeni womuntu khulukhulu lirhelebha, lokha nawuphethwe mgomani, nofana nawuphethwe kugula kwamathumbu, liyarhelebha khulukhulu, ngombana liqinisa amathambo, begodu umgomani aliwuqali, nokuwuqala, begodu nawuphethwe yihloko, ungasele inghana, uzizwe ungcono khulu khulukhulu. Liphinde liberege nebantwaneni, umntwana nakaphethwe mgomani, uyakghona bonyana asele inghana aphole, nofana nakanesfuba, isifuba sakhe sibuhlungu, uyakghona bonyana bamenzeli inghana asele aphole.

Isgenamba mtjhoga owaziwe khulukhulu, nawungawubamba uyokulunyelwa angazi kuze kube nini. Isgenamba siyisihlahla esilapha khulukhulu, lokha nawuzizwa ungasirerhe, nofana nawuzizwa ubulawa mathumbu. Isgenamba silapha, khulukhulu eendaweni ezifana njengalezo, begodu isgenamba iyisihlahla, siphinde sibe shlahla somgomani, ngombana uyakghona bonyana usele uphole.

Iye mina ngibona kufanele, ngombana abodorhodera beembhedlela nabo, kuyenzeka bangakghoni ukubona bonyana kuhlekuhle uphethwe yini. Lapho-ke abodorhodera bendabuko, kulapho khona kufanele bangenelele nabo, barhatjhe phasi iindawula, babone bonyana abaphasi bathini, ngoba laphokhunye kuyenzeka, uthi uyesbhedlela bangakghoni bona bonyana uphethwe yini, kodwana uthi nawuthi uyakibodorhodere bendabuko, bona bakghone bonyana babone bonyana uphethwe yini, bewurhelebheke uphole.

Ngokubona kwami, ngibona abentwana ababafundisi ngokwaneleko, ngombana uthola umntwana angazi, bonyana enzeni nakufike iskhathi esifana nje ngaleso. Kufuzekile bonyana babafundise, bebabazise bonyana into ezifana nalezi zikhamba njani, ukuze nabo nakufike iskhathi sokobana benze into efana njengaloyo bangamangali, nofana bakosukuthi bakhambe, bokubuza umuntu, bonyana kwenzakalani nakukosa benze so. Ngibona bonyana kurerhe bonyana babafundise.

Kuwukugula okungapholiko, nofana ngingathi kukukugula okufuna bonyana ukthathele imitjhoga yakhona, ngombana wangathathi imitjhoga yakhona, uzozithola usengozini ekulukhulu, ngombana uyozithola sowungenela eembhedlela, amasotjakho womzimba angasaberegi kuhle, begodu ungahlongakala nokuhlongakala, nawubambe bulwelwe obufana njengalobu. Kufuna bonyana ubu-treate uthathe amakhambi wakhona, ngendlela efaneleko.

Iye kufanele zifakwe emitholampilo, ngombana bakhona abantu abafuna iinhlahla zesintu, kodwana nabathi baye eemtholampilo bangazitholi. Kufuzekile bonyana zibe khona eemtholampilo, lapho sithola khona iinhlahla zamakhuwa, nezesintu ziyafuneka, bonyana zibe khona. Abantu abakholelwa esintwini, bakwazi bonyana nabafika eentolo, bazi bonyana iinhlahla nezabo zikhona, ngombana bathola, bazibona babandluleka, ngombana iinhlahla zabo zona azibikhona.

Ukulula umzimba, abantu bembaji kungabasiza khulukhulu, ngombana abantu bembaji, akusibo abantu ekufuzekile bonyana bahlale bahlezi. Lokho kubenza bonyana baphathwe ma-cramp, ekukhambeni kweskhathi, bazozithola banokugula okubizwa ngokuthiwa, ngegama eliboliweko ngokuthiwa bathi ma-kidney. Lokho kugula lokho kuyingozi khulu, ngombana bazozithola bangasakghona bonyana babenabentwana. Kufuzelekile nofana ngatjho ngithi kukatelelekile bonyana bazihlathulule umzimba, baphile badla ukudla okurerhe, ngasosoke iskhathi, ukuze imizimba yabo ingakwazi ukuthi icime masinyana.

Umraro umraro kukobana abantu bemaplasini navane bakhuluma, umbuso awubathatheli ehloko begodu bababona kubabantu abakude. Umraro usuke ube nombuso wethu nofana irhulumende wethu nguye umuntu oba nomraro ngombana nguye umuntu ekufanele anakekele abantu basemaplasini kodwana yena urhudula iinyawo kwamambalo, urhudula iinyawo khulukhulu, abantu bemaplasini bazithola basekingeni ekulu khulu komraro abahlangana nawo loyo.

Umraro lo ungararululwa ngokobana urhulumende athole abantu abazokugada iinkoloyi lezi khona emiphakathinapho begodi kube nentwanyana abathokoza ngayo ngombana lokho kuzokwenza bonyana abotsotsi bangasandi khulu, umberego uzobe sewukhona. Athi nakaletha iimbhedlela zeendlwana zikhambe nabantu abazigadileko, lapho khona angekhe kutholakale bonyana iinkoloyi zeembhedlela zeendlwana zetjiwe nofana zitholakele zingasatholakali lapho bazitjhiye khona. Kufuzekile bonyana urhulumende athole abantu abazozigada ngaso soke isikhathi ukuze woke umuntu ahlale aphephile.

Isisombululo lesi kungaba kukobana, abatjhayeli bama-ambulensi bakhambe nabantu ababagadileko eduze nabo ukwenzela bonyana nakwenzeka bonyana bafowunelwa ziinlelesi, abantu abagade i-ambulensi leyo nomuntu otjhayela i-ambulensi, ekubeni ukhona useduze nabo, angekhe kwenzakale okubuhlungu phezu komuntu oreya i-ambulensi nofana i-ambulance. Urhulumende kufuzekile ukatelelekile bonyana athole abantu abazokugada ama-ambulensi ukuze kungenzeki ubulelesi begodu labo bantu kuzokufuzeka bonyana abathokoze ngokuncani.

Iye, lokho kungayiphungula khulu ngombana uyazi bonyana wena uya nini esibhedlela begodu uzithola wena uzibonela ngefowunu yakho nofana umalila edinini wakho bonyana uya nini esibhedlela. Lokho kuzokusiza bonyana imijeje ingasabi mide khulu khulu khulu eendaweni zemtholampilo ngombana angekhe uye lapha wazi bonyana akusilo ilanga lakho lokobana ungeza khona. Lokho kuyosirhelebha khulu begodu kuyokurhelebha nabantu abasihlwengako bonyana bangabi nomberego omkhulu khulu, bathome baqale bonyana namhlanje ilanga lakho nofana yini, bazokuvele baqale babone bonyana yilanga lakho navane ufake isibawo sakho efowunini.

Ngalokho kufanele kusolwe abahlwengikazi ngombana ngibo ekufanele bajarhe bamthathe bakwazi ukumrhelebha ngaphambi kokobana ahlongakale. Lapho icala ngelabahlwengikazi nofana abodorhodere ebebaberega ngaleso sikhathi, abamlisileko umuntwabantu agcine abhubhile. Kufanele bonyana isibhedlela leso sithathe amagadango nofana umndeni kufanele bonyana uthathe amagadango ukuze bathole ukulungiswa ngomuntu wabo ohlongakeleko, ohlongakalele esibhedlela.

Lokho kubangwa kukobana iimbhedlela zangeqadi zona zenza umberego omkhulu khulu odlulwa ziimbhedlela zikarhulumende begodu zona zifuna imali ephezulu, yingakho zenza umberego obhedere ukudlula ekudlula urhulumende. Urhulumende wethu yena akanazo izinto ezinengi ukudlula iimbhedlela zangaphandle ezizijameleko.

Iimbhedlela ezizijameleko zona ngiimbhedlela lezi othi nawuya kizo, uzithole ukhipha imali yokobana bakwazi bonyana bakuqale bonyana kubayini ungakaphatheki kuhle begodu iimbhedlela ezizijameleko awuyi ungakaphathi imali begodu zona angekhe wakhamba ungakalungi begodu nofana angeke ukhambe ungakalitholi irhelebho kibo, bona barhelebha ukudlula iimbhedlela zikarhulumende.

Lokho kungaba kuhle khulu ngombana ezinye iinguli kutholakala bonyana aziguli nofana azikaphatheki ngendlela yokobana zifuna abodorhodere beembhedlela. Uthola lapho okhunye abanye baloyiwe, esibhedlela angeke bakwazi bonyana bakhiphe iinhlahla, kuzokufuneka bonyana uye enyangeni nofana emntwini omthembako othandazako bonyana ukwazi ukukhipha iinlwani lezo nofana iinhlahla lezo. Esibhedlela khona angekhe bakghona ukukurhelebha.

Zidlula ngebelo ngombana nazijamako abantu bayatjha lapho kutjha khona, umlilo angeke ujame nabo. Lokho kubangela bonyana badlule ngombana nabokujama abantu bayokutjha nofana zinengi izinto eziyokumotjhakala. Kukatelelekile bonyana badlule nofana indlela ivaliwe nofana irobodo libovu, ziyabakosa bonyana badlule ngombana nabokujama abantu bokuthola abantu babhubhile nofana bokuthola izinto ezinengi zimotjhekile ezibalulekileko. Umthetho uyavuma bonyana bona badlula abantu beencimamlilo.

Lapho kungatjhi khona abacima bemililo bazithola basema-ofisini wabo nofana bazithola bazilolonga ukuze nakwenzeka ukuthi kuvele lapho kutjha khona, kubathole bazilungiselele bonyana bangaya khona. Nangabe akukho lapho bangaya khona, kuba nendawo lapho khona bazilolonga khona nofana balule khona imizimba ukwenzela ukuthi nabababizako, bazithole balungile, kungabi kukuthi ukhona omunye osanghanghabeleko.

Iyunifomu yabo iqakatheke ngombana benzela bonyana umlilo nakungenzeka umlilo loyo uluze ilawulo kwenzela bonyana iyunifomu le yabo ayitjhi kodwana nawungazithola ugqoke ijezi yakho, uyozithola utjha kabuhlungu ngombana ijezi ayifani nejunifomu le yabo egqokwa babantu abacima umlilo. Iyunifomu yabo leya ibaluleke khulukhulu ayifani neempahla zethu. Iimpahla zethu umlilo ziyayitjhisa kodwana iyunifomu leya oyigqoka ngaphambi kobana ukhambe uyokucima umlilo, yona ayitjhi begodu iyakuvikela, yenza bonyana umlilo ungakutholi.

Kufanele ubabize nanoma umlilo usesemncani ngombana angeke wazi bonyana umlilo lo uzokukghona ukuwulawula nofana angeke ukghone ukuwulawula. Kuqakathekile bonyana ubabize umlilo nawusathomako ngombana wababiza isikhathi sele sesikhambile, uyozithola utjhelwe zizinto ezinengi ezibalulekileko. Umlilo ufuna nawuthi uyathoma, nawe ekubeni uyababiza abantu labo, bakwazi ukuwucima ungakayi kude.

Kuqakatheke ngombana lokho kuzokwenza bonyana sivuleleke eendleleni zethu lezi ezikhamba kizo. Ukunakekela umuntu omdala namkha ukutlhogomela umuntu omdala, kwenza bonyana iindlela zakho zikhanye begodu kuyatjengisa bonyana ukhule ngehlonipho, ukhule wazi bonyana abantu abadala bayakhula badinga ukunakekelwa. Lokho kuzokwenza bonyana iindlela zakho zivuleke, koke okubawako kuzokwenzeka begodu izinto zakho zizokukhamba kuhle. Ngombana abantu abadala nasibaaqalako ubaqalela bonyana bakwazi bonyana nabaleleko namkha nasele sebangasekho emhlabeni, bakwazi bonyana basivulele iindlela sithole izinto esizifunako eempilweni zethu.

Ubudisi kukobana abantu abasele sebabakhulu baphenduke abentwana, bafuna bonyana ubenzele izinto ezinengi, ngilobo ubudisi ohlangabezana nabo nawubagadileko. Bafuna bonyana uhlale unabo ngaso soke isikhathi, izinto zakho kuyomele uzenze kuzokukatelelekile bonyana zijame, ngombana kukatelelekile bonyana ubaqale begodu ubahloniphe, wenze koke abakufunako.

Imiphakathi ingarhelebha ngokobana ikhambe ingena umuzi nomuzi, iqale bonyana abantu abadala banakekelwa ngendlela efaneleko na namkha abalitholi irhelebho abalifunako. Nangabe abalitholi, umphakathi uzokukateleleka bonyana urhelebhe ungenelele, urhelebhe umuntu omdala loyo. Begodu uqale bonyana uhlala nabobani ngendlini, ngombana lokho kuyarhelebha bonyana umthola lapho okhunye umuntu omdala ahlala ayedwa, kunganamuntu ohlala naye. Lapho kukatelelekile bonyana umuntu munye womphakathi, eze azokunande amuqalaqala bonyana urerhe na.

Kuzokukateleleka bonyana abantu ababerega ngabantu abalupheleko, bathathwe bayokufundiswa bonyana umuntu nasele sekamkhulu wenzani bonyana akwazi ukuhlala athabile nofana ukuhlala arerhe. Kuzokukateleleka bonyana umbuso ubathathe namkha urhulumende ubathathe uyobafundisa bonyana, umuntu omdala kumele umphathe njani ukuze abererhe.

Kuyatjengisa bonyana ukhule ngomthetho nofana ukhule wazi bonyana abantu abadala kufanele ubanikele ihlonipho, ngombana bona bafike wena ungakafiki ephasinapha, sebazi izinto ezinengi wena ongazazi begodu ukubahlonipha kwenza bonyana intsuku zakho zande emhlabenapha. Uzokuphila amalanga amanengi begodu uzozithola uba neenhlanhla, izinto zakho zizokuvuleka ngombana unehlonipho, uhlonipha abantu abadala.

Iye, bona bayafika bazokurhelebha abantu abangakghoni bonyana baye entlinigi, bayokuthatha imitjhoga namkha bayokuthatha amapilisi wabo. Bayafika ngendaweni yangekhethu bazokurhelebha abantu abakhulu, nofana abantu abangakghoni bonyana bazenzele izinto, bayafika bazokubarhelebha babarhelebhe, babarhelebhe bese bayakhamba.

Umraro kungaba kukobana urhulumende wethu udla imali nofana urhulumende uyayikhipha imali, yokobana kukhanjwe kuyokwakhelwa abantu abasemaplasini iimbhedlela namkha amatliniki. Bese abantu bona laba imali efikela ezandleni zabo, bathatha imali le bayidle ngomlomo bangakhambi bayokwakhela abantu bemaplasini izinto abazidingako. Urhulumende wethu usilimaza khulukhulu ngalokho.

Umraro lo ungararululwa ngokobana, urhulumende kukatelelekile bonyana athole abantu azokuthi nakazokuthumela iinkoloyi lapho khona kunganaandawo zerhelebho, athole nabantu abazozigada abantu abafana njengabantu abazokugada iinkoloyezo. Begodu baphathe neengidi benzelele bonyana iinlelesi nazifikileko, zifuna bonyana zithathe iinkoloyi lezo zingakghoni, ngombana nababathumela babodwa babodorhodere, abodorhodere abakwazi ukuphatha iingidi. Kukatelelekile bonyana babawe amapholisa bonyana abe khona sikwazi ukugada. iinkoloyezo

Amazizo wami ababuhlungu khulu, ngombana abantu abasijameleko bona nabazokusuka baye ngaphetjheya nofana baye eembhedlela ezizijameleko, bazibuzani thina siya eembhedlela zikarhulumende singatholi irhelebho. Kubayini bona bangathathi iimali lezi abanazo barhelebhe iimbhedlela zikarhulumende, bonyana zibe nezinto abazifunako, ukwenzela bonyana woke umuntu akwazi ukuthi aye khona.

isisombululo kungaba kukobana abatjhayeli bama-ambulance, kukatelelekile bonyana baqale umuntu obafowunelako namkha baqale imitlhala yomuntu ofowunako bonyana irhelebho ulidinga kangangani. Ngombana nakuzokuthi kufowuna umuntu muphi namuphi bese baye kibo, bazozithola basengozini le abazithola bakiyo. Ngombana bakhona iinlelesi ezizokufowuna kanti aziguli, zifuna ukubenzela ubutsotsi. Kukatelelekile bonyana baqale bebahlolisise bonyana umuntu loyo uhlalaphi, bathole namagamakhe ukwenzela bonyana nakwenzeka abenzele ubulelesi, bakwazi bonyana bayomqala kuphi namkha bayomthola kuphi.

I-HIV kubulwelwe namkha kuyingogwana engasuki emntwini, kuyinto oyiselela amakhambi. Kuyinto ethi yakubamba ayisasuki uyokuphila nayo ubuphilo bakho boke, ngombana kuzokuteleleka bonyana uyiphilise ngamapilisi ozowasela. Wazi bonyana wabanjwa yingogwana efana njengale, angekhe isaphinde isukile emzimbenakho iyokuhlala nawe kuze kuyovalwa.

Kubulwelwe obungasukiko emntwini namkha kubulwelwe obubulala umuntu, lokha nawungathathi amapilisi wakhona iyokugcina ikubulele, ngombana wena awuthathi imitjhoga yakhona. Kubulwelwe namkha ingogwana engasuki emntwini ehlala isemntwini, yakukakarela angekhe isaphinde isuke. Ibangwa kukobana vane ungathathi imitjhoga ererhe, ukuze ukwazi bonyana uyehlise.

Umuntu uyithola lokha nakaya emsemeni nomunye umuntu, namkha uzithola lapho kuliwa khona urhatjhakalelwe ziingazi zomuntu onayo uyithola njalo. Namkha uyithola lokha navane udle into yomuntu emphetheko, into leyo imsikile njengesitokswidi, simsikile, bese wena usithathe usidle uyithola nakwenzakala njalo. Namkha uyithola nawuzithole usengozini yekoloyi namkha ingozi enye nenye eyenza bonyana kutholakale kuphuma iingazi.

Umlayezo engingamupha wona wokobana, ngizombawa bonyana aye emtholampilo oseduze naye, azokwazi bonyana athole imitjhoga namkha amapilisi azokwazi bonyana ehlise ingogwana leyo, ingazitholi seyigcwele umzimba woke ingasakghoni bonyana ilawuleke. Ukatelelekile bonyana atjhinge emtholampilo oseduze naye, bakwazi bonyana babuphatha njani ubulwelwe lobu obufana njengalobu, bamnikele amapilisi azokwazi ukumrhelebha bonyana aphole nofana ingogwana le yehle emzimbeni.